Insurance ya tsa temo ke tshehetso e thusang balemi ha ba tobane le tshenyehelo tse bakwang ke maemo a mabe a lehodimo. Jwalo ka di kgohola, komello kapa sefako. E sebetsa ka ho lefa tjhelete ya insurance selemo le selemo mme ha polasi e ka hlahelwa ke dihlahiswa ka lebaka la maemo ao, monga yona o fumana puseletso ho kgothaletsa hore a kgone ho tswela pele ka temo. Sena se thusa balemi ho qoba tahlehelo e kgolo ya ditjhelete le ho boloka polasi e sebetse hantle.

Dineo a ka lema khabetjhe nakong e nepahetseng ho fumana kotulo e ntle le e phetseng hantle, cabbage e hola hantle maemong a batang hanyane empa e sa fete leqhwa le matla. Nakong e ntle ya ho lema khabetjhe ke mathwasong a selemo kapa nakong ya hwetla, nakong ya selemo Spring. Lema peo ya khabetjhe dikgweding tse batang tse kang Pherekgong ho isa hlabuleng. Sena se netefatsa hore khabetjhe e tla hola nakong eo motjheso o le tlase empa letsatsi le le teng ka.

Ke ka kgoneha ho ba le thahasello ho mosebetsi o hae ba maemo a ona a dumellana le ditlhoko le maemo a ka. Molemo ya mosebetsi oo ke hore o fana ka tokollo ya nako hobane ke mosebetsi o sa tlamang ka ditlhahisa tse hlophisitsweng letsatsi le letsatsi. Sena se ka thusa haeba ke na le mesebetsi e meng kapa ditlhoko tsa lelapa tse batlang nako. Ho feta moo, ho sebetsa polasing ho ka fa monyetla wa ithuta ka temo le ho fumana tsebo e eketsehileng e kabang molemo nakong e tlang.

Ho ba le serapa sa hao ke letsete le letle le nako e telele le ka thusa ho fokotsa ditshenyehelo tsa tsatsi le tsatsi. E sita le haeba o na le sebaka se senyane, o ka lema meroho e meng e menyane ka dipitseng kapa lebakeng le ka hara jarete. Ho lema ho boloka tjhelete feela. Empa ho boetse ho thusa tikoloho le bophelo bo botle.

Ee AI e ka sebediswa temong, ka ditsela tse ngata tse ka thusang ho eketsa tlhahiso, ho boloka disebediswa le ho fokotsa ditshenyehelo. Ke ntho e hlokahalang haholo ka ha e ka thusa ho rarolla mathata a mangata ao balemi ba tobanang le ona, haholoholo ho latela phethoho ya maemo a lehodimo. Ho eketsa tjhai le ho fokotsa tahlehelo.

Bo rapolasi ba nang le naha e nyane, ba tobana le mathata a fapaneng a ka sitisang tlhahiso le phaello ya bona. Mathata ana a kenyelletsa mefokolo ya tlhahiso e nyane. Mathata ao fumana mmaraka, tshebediso ya disebediswa e lekanyetsweng. Bothata ba ho sebedisa mekgwa e metle ya temo, mathata a tjhelete, tlhodisano e matla.

Ntate melao ya Afrika Borwa e hlakisa ka ho hlaka hore basebetsi ba dipolasi ba lokela ho tshwarwa ka toka le hlompho. Molao wa basebetsi ba temo Basic Conditions of Employment Act, moputso o tlase minimum wage act, Melao ya phomolo le matsatsi a phomolo, tshireletso le tikoloho e bolokehileng. Melao ya ho lelekwa ha basebetsi. Tokelo ya ho theha mekgatlo le ho ikopanya le mekgatlo ya basebetsi.

Ho thibela ditholwana hore di se ke tsa senyeha, o ka nka mehato e mengata ho di boloka di le fresh-e halelele. Mona ke maqheka a ka thusang o kgetha ditholwana tse nepahetseng, ho hlakola le ho omisa ditholwana. Mekgwa e nepahetseng ya ho boloka. Ho sebedisa di-chemical tsa hlaho ho thibela ho senyeha, ho etsa jeme kapa juice-e qetellong, ho thibela ditholwana hore di se ke tsa senyeha. Ho hloka tlhokomelo e nepahetseng ya polokeho le mekgwa ya ho di boloka.